Nga zwifhinga zwakale musi hu tshi tambiwa no ṱaṱisana nga mitshino ya sialala i fanaho na zwigombela, malende, tshifasi na zwikona hune vhathu vha vha vha tshi ḓiphina, u tshi wana ḽo lala hu maseo na makwakwalala.

U dzi khwaṱhiswa ngauri muthu u a kona u bvisela vhutsila hawe khagala kana u ḓiwana, futhi hu ya vha na dzi ndayo dzine dzi a vha dzi hone kha dzi nyimbo dzine dzi nga shumisiwa u isa mulaedza wa u laya kha vhana.

Ndi ya ndeme vhunga milayo i tshi sikiwa hu tshi vha hu na zwo sedzwaho na zwine zwa nga vhaisa, u huvhadza kana zwi si zwone kha kutambele kwa vhana.

Ndi khou tamba mitambo ni a kona u ḓiwana ni na zwithu zwine nda takalela na muṅwe, zwine zwi ya vhumba vhushaka ende vhushaka ho no ḓa nga kha mitambo hu a vha vhushaka ha vhukuma vhunga vhunzhi ha zwithu ni tshi vha ni tshi takalela zwithu zwithihi na u funa zwithu zwithihi.

Hu na, ndi u dzulela u ṱalela mimuvi, ndi funa u vhala dzibugu na u tevhelela hisiṱiri ya murahu ngeno nga thungo ndi tshi funa zwa u gidima na u ita dzi nyonyoloso u vhona uri muvhili u dzule u right.

Ndi vhona zwi zwavhuḓi vhunga hu hone muthu a tshi kona u vhona na u ḓivha muthu ane a kona u tea u ṱumana nae na u ḓivha zwine muthu a vha a khou funa nga kha vhuṱumani a vhudavhidzani ngeno vha tshi dovha vha kona u thusana na u ḓiselana mihumbulo.

Ndi vhona zwi zwithu zwavhuḓi vhunga tshithu tshine wa tshi funesa hu tshithu tshine wa dzula u tshi ita nahone u tshi tshi ita wo takala. Zwino wa tshi ita tsha vha bindu u a kona u u hudza tshi bindu kana u vhuyeliwa ngeno u khou ita zwine wa funa, u takala na u vhuyeliwa nga tshifhinga tshithihi.

U sa kona u langa masheleni au kana u sa vha na muhumbulo wa vhukuma ngaha kuvhulungele kwa masheleni zwine zwi nga ita uri u kwashekana na muḽoro wau kana na zwine wa vha u tshi zwi funa, zwa fhedza u si tsha zwi funa. Na u ḓivha muhwalo munzhi u fhirisa tshikalo tsha zwine wa vha u tshi funa nga lune u wana u si tsha takalela na u ṱoḓa u ita zwithu zwine wo vha u si tsha zwi funa.

Ndi vhona zwi tshi thusa vhunga vhunzhi ha vhana vha tshi zwi shumisa lwo fhiraho tshikalo kana u fhirisa tshifhinga tshine vha vhona ngatsho TV, so zwi a kona u vha thusa uri vha kone u anḓadza mabindu avho kha zwileludzi zwa vhudavhidzani nahone huṅwe a hu na na dzimbadelo dzine vha dzi ita uri zwine vha khou ṱoḓa u anḓadza zwi anḓadziwe vhone vhaṋe vha ya kona u ḓianḓadzela.

Musi vhaendelamashango avha vho ḓa fhano Afrika Tshipembe vha ya swika hune vha engedza tshelede kana u alusa ikonomi ya shango na u kona u ri anḓadzela shango ḽashu kha mashango avho a seli na zwine ra ita fhano Afrika Tshipembe.

Ndi ha ndeme ngauri zwi takula ḓorobo ṱhukhu na u ita uri dzi vhonale na uri kha ḓorobo ṱhukhu hu a ḓi vha na vhu, na taḽente dzine dza vha dzi hone dzine dzi ya disikhavarea.

Ikonomi yashu yo kona u takuwa, ro kona u vha vhathu vhane, na vhane vha vha vha sa ḓivhi Afrika Tshipembe vho kona u ḓivha nga mulandu wa twendi thene, vhathu vhanzhi vho kona u dalela Afrika Tshipembe vho kona u vhonavho uri ndi fhethu havhuḓi nahone ho no dzulelea. Mabindu o aluwa.

Sa vhunga hu tshi vha hu khou ṱoḓea vhathu vhanzhi zwi, amba mishumo kana zwikhala zwine nga vha zwi vha zwo ḓala, zwi zwinzhi zwine zwi vhuedza vhathu vhane vha vha vha khou toḓa mishumo nga vhunzhi.

U kona u shumisana na vhathu na u kona u ḓiwanulusa kha zwine wa funa kha vhathu, ndi zwiṅwe zwa zwikili zwine wa kona u zwi wana.

Vhuyeliwa zwi katela vharengisi vhane vha vhuyeliwa nga dzi tshelede, zwa ḓovha zwo katela dzi transport vhane vha ya endedza vhathu, ha dovha ha vhuyeliwa na vhaṋe vha siṱediamu musi dzithikhithi dzi tshi rengiwa.

Ndi tshifanyiso tshi tshi khou endedza na shango ḽoṱhe zwi amba na vhathu vha re seḽi na vhane a vhaho kule vha a kona u wana zwikhala zwa u vhona zwo no khou itea fhano na u kona u attractor dzi investors.

Nga vhuedza vho ramabindu vhane vha vha vha khou shumana na u ita zwithu zwa vhutsila lune tsha vha tshi tshifhinga tshavho tsha u kona u ṱana na u sumbedza vhutsila vhune vha vhu ita. Vhu nga ḓi vha mitshino, tshi ya vha tshi tshifhinga tshavho tsha u kona u sumbedzisa vhukoni havho ha u tshina. Vha tshi khou badelisa na u takadza vhathu vhane vho vha vho dalela shango wa kona u guda na u ḓivha zwiṅwe nga hs shango ḽashu.

Ndi iwe une wa vha u na muṱa wa zwa mitambo kana wa vha wo swielela vhaeni, tshi vha tshi tshoen tshikhala tshine u kona u sumbedzisa vhaeni zwine wa zwi kona. Zwi nga ḓi vha nga kha bola kana nga kha zwiṅwe zwa hanefho zwo no wanala lune arali wa zwi sumbedziswa vha zwi takalela zwi amba u vha u kona u ḓirengisa lune u a kona u wana zwiṅwe zwikhala u ya phanḓa na phanḓa. Ndi hezwo zwa zwiṅwe zwa zwithu zwine muthu a nga zwi shumisa tshetsho tshikhala, u ḓibveledzisa na u ḓisumbedza kha vhathu huṅwe ha vhutsila vhune a vha a khou kona.

Zwi tshi khou bva na kha uri u vha u khaindi ya mutambo ḓe, hu na mitambo ine i yavha yo lugela muvhili.

Mitambo i funesiwaho nga vhathu i katela mitambo ya mavili ine i nga dzi wrestling, hafhu mitambo yeyi ya dzi game dza vhana dza dzigoloi na mini.

Vidio game i ya ṱuwa nga maanḓa u tshi khou tamba na muṅwe muthu i a ṱuṱuwedza kufaranele kwa vhathu nahone vha ya vha tsini vhukuma, ngeno i tshi ṱanḓavhudza muhumbulo wa muthu na u khonṱhoroḽa zwi vhunzhi ha zwithu nga zwanḓa zwau.

Thoma u tamba vidio game, ndovha ndi sathu tovha muthu wa u kona u khotrola mara nga murahu ha tshifhinga ndi a ukona nahone ndi a ḓiphina musi nditshi kho tamba video game na vhaṅwe vhana. Lune ri a kona u vha na vhushaka havhuḓi ḓuvha ḽavha ḽa ṱa ḽo lala.

Zwithu zwingaho zwezwi ndi uri muthu a shumise app, i ngavha android u downloader dzi app dza game zwivha zwi khwiṋe.

Mitambo i ngaho ya dzigoloi, hezwi zwi ya ni thusa uri ni kone u vha na vhulangi ha u reila goloi, ngeno kha bola nga maanḓa arali ni na vhukoni ni vha ni khou kona u guda zwiṅwe zwikili zwiswa.

U tamba game kha inthanethe, u nga shumisa TV game wa kho i tamba kha TV, kana wa shumisa founu yau u ne wa vha u khou tamba kha founu.

La u to ṱwa ḓuvha ḽoṱhe u u kho tamba nahone wo ṱalela sikirini, sa vhunga zwi tshi nga ḓo u vhaisa maṱo nahone zwa u lindedza u sa ita zwiṅwe zwa zwithu. So u tea u tou vha na tshifhinga tsha u tamba nahone tsho to pimiwaho wa dovha wa vha na tshifhinga tsho ita zwiṅwe.

Ndi tshi khou tamba na khonani yanga hune ḽovha ḽi tshi tou maseo na makokalala hu tshi luza muṅwe hu khou dzhena vhaṅwe nahone ha to ṱuwa ho takaliwa.

U tamba mitambo ya sialala i ngaho dzi ndode, mitopu, zwi swaṱe na mabune na mudzumbamo. Ndi mitambo ine vhana hune nda dzula hone vha kho ḓi tamba nahone wa wana vho takala vha tshi khou tamba zwithu zwo no nga zwezwi.

Ndo tamba mitambo i ngaho mahunḓwane zwine zwavha zwa vhana, ndo tamba dzi ndode, nda tamba khadi ndo tamba uḽu, ndo tamba zwa dzi bola dze dzi dza dzi vudzhu, ndi zwiṅwe zwa mitambo ine ndo i tamba ndi tshi khou aluwa.

I ngaho bola na khadi ndi vhona i hone mitambo yo fhiriselwaho, ngeno zwithu zwo no nga mahunḓwane zwisi tsha to wanalea.

Mutambo une ni vha ni khou ṱamba nga matombo ni tshi a dzhenisa zwigodini, hoyu ndi mutambo une u wa ni thusa na u kona u balela vhunzhi ha zwithu na u ḓivha timing.

Musi muthu a tshi ḓi lugisela u tamba mutongwa u tea u gwa milindi, ubva hafhu u tea u wana zwitongwana zwine a ḓo zwi dzheniswa nga ngomu ha milindi ye a gwa, a kona u ḓi lugisela u tamba nahone i tambiwa nga vhathu vhavhili.

Milayo ine ya shumiswa musi muthu akho ṱamba ndode, gusṱe a ḽi tei u wela fhasi ḽa wela fhasi musi wo ḽi posa nṱha u sa ḽi gavha zwiamba u vha wo ṱa. Huna maṅwe matombo ane ha tei u bvela nnḓa ha mutalo kana a tea u humela oṱhe tshidangani musi u khou humisela ha sala manzhi madzuloni a ḽithihi zwi amba nazwo zwi a u balela.

Zwiṅwe zwa zwiṱori zwine ndo no vhuya nda zwi ṱalutshedziwa musi ndi khou aluwa, ndi kuitele kwa vhathu vha kale kune a ku tshavha hone zwino sa vhunga vhathu vha kale vha vha sa tambule maḓi vhunga vha tshi kona uya milamboni vha vhuya vho hwala maravha nga maḓi zwine a zwi tsha wanalea zwifhingani zwa zwino, ndi uri naho ri songo vuleliwa maḓi nga muvhuso ri ḓo fhedza ri khou tou tambula madzuloni o hwala mabakete ra humela kha zwa kale.